Kuqakatheke ngombana awazi kobana nawufika phambili uyokuthola izinga lomnotho likhamba bunjani.

Ukudla ngikho okudla imali khulu ngombana abanye abantu bathenga ukudla okunengi nebangakudingiko.

Kukobana abhale phasi izinto eziqakathekileko azozidinga ekhambeni lakhe.

Ngisebenzisa ikambiso yokubhala phasi izinto engazozidinga nanginekhambo elide, ukuze ngikwazi ukonga imali kuhle.

Kungaliphambanisa kumbi khulu ngombana angafika ngaphetjheya athole izinga lamaranda lehlile namkha likhuphukile.

Ngingmhlathululela ngimjele kobana imali yeSewula Afrika nemali yezinye iinarha ayifani, iyahluka.

Ngingamuyelelisa ngimtjele kobana izinto afuna ukuzenza lezo zidinga imali enengi khulu.

Ngingamyelelisa kobana athenge amathikithi wesiphaphamtjhini namkha webhesi lapha kuthengiswa khona amathikithi, angathomi athenge ithikithi ebantwini angabaziko endleleni.

Ngingabayelelisa kobana bafunde ukubala imali yangaphetjheya bangakabi ukukhamba, basesengapha ngekhaya.

Kuqakatheke ngombana ungekhe utlhayelelwa yimali lokha nawuzokuba nekhambo elide, wazi kobana imali leyo uyimedile inemfanelo zakhona.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kukobana, imali yangeSewula Afrika ayasabi yinengi njengalokha nabangenarheni yangekhethu, ibuya ibeyincani.

Iimali zamazwe azifani ngombana iimali lezo asizibizi kokufana.

Iye, kuqakathekile bokobana umuntu oya ngaphetjheya akwazi iimbalo, ukukhandela ukugalakajwa imalakhe nokumsiza kobana aphathe imali eyaneleko.

Nawungazijayeza ukubukela iindaba kumabonwakude, ungagcine sele ukwazi kobana iimali zakhona zibizwa njani.

Ungayihlela lokha nawuhlezi phasi ungenzi lutho.

Iye, kufanele bona ayibikele ibhanga yakhe ukuthi uya ngaphetjheya, ukuze akwazi ukuthola imali, inani lemali azabe ayidinga.

Okuqakathekileko lokha nawunekhambo elide kukobana uphathe ikarada, kungombana imali eyi-cash kulula kobana ilahleke.

Uzokutlogela umaliledinini wakho lokha nasele ukhiphe imali ku-ATM yakhona.

Kukuyitjhugulula ngakhona ngombana iindleko zakhona zingaba zifitjhani.

Likarada eliqinisekisa kobana ungakwazi ukufika lapho begodu likusiza ukuthi ukwazi ukukhamba.

Azikho ezinye iinarha engizaziko neemali zakhona.

Kutlola phasi zoke iindleko zezinto ozozidinga ukuze ukwazi kobana ungasebenzisi imali budlabha.

Kuthatha ama-iri ayi-twenty-four ukuze imali yelinye ilizwe itjhuguluke ibeyimali yeSewula Afrika, lokha nawuthenga imali yakelinye ilizwe.

I-foreign currency yimali ehlukileko angafani neyeSewula Afrika, leyo ozoyisebenzisa nawuya ngaphetjheya.

Nawungaya khona nemali yeSewula Afrika ungaba yinjinga kungombana imali yeZimbabwe ayisiyinengi njengemali yeSewula Afrika.

Iye, ungakwazi ukuyibeka uzayisebenzisa unyaka ozako godu nasele ubuyela e-America namkhana ungayitjhugulula uyenze imali yeSewula Afrika nawufunako.

Awubekelwa kobana uphathe imali engangani. Ungaphatha imali ngendlela ofuna ngayo ukuze kobana ungatlhayelelwa yimali endleleni.

Kuqakatheke ngokobana uzokwazi ukuba nemali eyaneleko, ungafiki lapho uyakhona u-stuck endleleni ungabi nomuntu ozokusiza.

Into edla imali khulu kuthenga izinto obonako ukuthi azikabaluleki begodu awuzidingi kodwana uqhubekele uzithengele. Okufana neembatho ezinengi, ezinye ongeze wazimbatha.

Ngingamupha izeluleko zokobana abe nehlelo, atlole phasi zoke izinto azozidinga lokha nakaba nekhamba.

Mina esikhathini sanje, ngilandela ikambiso yokutlola phasi zoke izinto engizazidingana kanye namanani wakhona. Kuze ngikghona ukubona kobana nginayo imali eyaneleko na.

Kungaliphazamisa kumbi khulu ngombana angeze azi kobana ngaleso sikhathi afuna ukuthatha ngaso ikhambo, amandla weranda azabe athini kulendawo afuna ukuya kiyo.

Ngingayihlathulula, ngimtjele yokobana imali yeSewula Afrika ayifani nezinye imali zemazweni iyahluka.

Ngingamyelelisa, ngimtjele kobana akalise ukuthatha ikhambo lelo. Ngombana ukukhamba ngesiphaphamtjhini nokulala emawotela kudinga imali enengi.

Ngingamyelelisa kobana angathomi athi uthenga ithikithi emntwini. Ithikithi alithenge esitolo.

Ngingabayelelisa kobana baberegise abomaliledinini babo, ukungena ku-internet bakwazi ukubeka imali leyo ukuze bangafaki ngaphetjheya babagalaje.

Kungombana ungeze u-stuck endleleni uzokuba nemali eyaneleko yekhambo lakho lelo.

Iintjhijilo abahlangabezana nabo nabavakatjhele amanye amazwe kuba kukuthi imali yabo isuka iba yincani, kunale abayifunako lokha nasele bayitjintjela ngakwenye imali.

Imali zamazwe azilingani, ngombana zona vele azibizwa kokufana ngokuya ngeenarha.

Iye, umuntu oya ngaphetjheya kukatelelekile bonyana azi imali, iimbalo ukuze azokwazi ukukhandela iinlelesi nokuba nemali eyaneleko.

Ungazijayeza imali zakhona, lokha nawungaziqhumanisa khulu ne-inthanethi, ngombana lapha ku-inthanethi bayaziveza imali zakhona ukobana zibizwa bunjani.

Iye, kuyakghonakala bonyana uhlele imali yakho yekhambo edoyelweni aboflayi. Lokho ungakwenza ngombana abantu abanengi edoyelweni leemflayi bayayazi imali zangaphetjheya.

Iye, kufanele kobana ayinikele ibhanga yakhe ukuthi uyangaphetjheya. Uzokuthi, uzokwazi ukuthi lokha nasele sekakhuphe imali enengi khulu, bangarareki kobana kanti nguye na. Nanyana sele bamugebengile na, iinlelesi.

Ukuphatha imali ngekarada, kungombana ukungeze wayilahla msinya.

Uzokutjelwa ngumaliledinini wakho bonyana bazokudosela malini, njengombana uhlezi ukhipha imali ebhanga ngeenarheni yangekhenu.

Ukuyutjhugulula khona, ngombana iindleko zakhona angeze zabazinengi khulu lokha nawuzoyitjhugululela ngeenarheni yangekhenu.

Ikarada lemali yekhambo likarada elikuvumela kobana ukhambe uye endaweni ofuna ukuya kiyo. Begodu likusiza khudlwana ukuze ukwazi ukufinyelela lapho ofuna ukuya khona.

Ngaphetjheya abasebenzisa ama-euro, dollar, cash.

Mina nanginekhambo elide ngikghona kuhle ukuzilawula, bonyana ngingasebenzisi imali madlhabha ngombana ngingafuni uku-stuck endleleni. Sele ngingasakghoni ukubuya ngebanga lokobana ngiqede imali, ngiyisebenzise butjhilweni.

Kuthatha twenty-four hours ukuthenga imali yekelinye ilizwe la eSewula Afrika.

Iye, kufanele uthenge imali yelizwe lelo oya kilo, ozokwazi ukuyiberegisa lapho.

Nawungafika ngale nge-Mozambique ngeZimbabwe nemali yeSewula Afrika ungaba yinjinga khulu.

Iye, kuyakghonakala bonyana uyibeke uzayisebenzisa godu nawubuyelako umnyaka ozako.

Awa, awukubekelwa kobana uphathe imali engangani. Ungathatha imali ofuna ukuyiphatha.

Kuqakatheke ngokobana uzokwazi ukuphepha bangekhebakufunise nesigebengu. Babuze kobana uyithethephi imalikazi engaka.

Awa, akukafaneli kobana uphathe imali ye-tip nawuvakatjhela amanye amazwe. Abantu ungabathokoza ngendlela ofuna ukubathokoza ngayo.

Kuqakatheke ngombana lokha nasele ikulahlekele bazokwazi ukukutholela yona masinyazana be-insurance.